Ke nagana gore bagodi ba tshwanetse go nna le lefapha la pholo gaufi le bone kgotsa baoki ba ba latelele mo mantlong a bone gonne bagodi ga ba sa kgona go ya ko bookelong.

Ke nagana bagodi go botlhokwa gore ba nne le wa lelapa o ba tlhokomelang gonne ko dintlong tse di ba tlhokomelang nako nngwe ga ba kry-e tlhokomelo e ba e tlhokang and-e ga ba na le ba lelapa la bone ba ikutlwa ba bolokesegile ba ikutlwa ba thabile.

Dingwe tse di tlwaelegileng ke gore batho ba akanya go le botlhokwa gore bagodi ga e setse ba lebile nako ya go tlhokafala e be ba na le ba lelapa la bone gore ba ba tlhokomele.

Ka nako nngwe go ya lapisa gonne ga o kgone go suta go ya go ikeletsa sengwe se o batlang go se dira.

Ba lelapa ba akanya gore ga motsofe o mo tlhokomela ka matsogo a phothulogileng a tlhokomela sentle go tlisa ditshegofatso mo bophelong jwa rona.

Mo tikologong ya ka bagolo ba tlhodiwa gore ba siame ba fiwa le dijo tsa mahala le dikobo gore ba itumele ba phela ba bolokesegile.

Gantsi mo tikologong ya rona ga bana ba bereka go se na yo o ka tlhokomelang mogodi o isiwa ko lapeng la bagodi mme o ba naya madi gore ba mo tlhokomele le karata ya mogodi ya phenšene.

Puso e le ka fo e lekang gonne e fa bagodi tšhelete ya gore ba itlhokomele kgwedi le kgwedi ke nagana gore ya leka thata puso.

Phenšene e e thusang bagodi e ba rekela dijo le tse ba di tlhokang maar-e ga ke nagane gore e lekane thata go ka ba thusa le ge ba tlhoka go ya lefelong le go thusiwang bagodi.

Re ka ikgolaganya le puso ra ba kopa gore ba oketse madi a bagodi gonne bagodi ga ba gola ba bangwe ba tlhoka batho ba ba tlhokomelang.

Ga ke nagane gore e ama go le kalo gonne mo pusong ya rona ga go na le motho yo o sa berekelang a tlhokomela mogodi le yena o kgona gore a ka madi a go gola mo pusong.

Phenšene e simolola ka dingwaga di le some a marataro gonne ka dingwaga tseo mmele e be o setse o lapile o sa tlhole o kgona gore o ka ile go bereka.

Ke nagana gore batsofe ba ka direlwa ditekete tsa mahala tsa go namela dipalangwa go fitlhelela dipetlele bangwe ke nagana or gape ba ka tlisetswa dipetlele mo gae kgotsa baoki mo gae ba ba thuse gonne bangwe ga ba kgone le go tsamaya.

Ka boammaaruri ga ba kgone go fitlhelela dipetlele gonne bangwe ga ba kgone go tsamaya bangwe ga ba kgone go bona, ke nagana gore go ka nna botoka gore baoki ba latelele bagolo mo dintlong tsa bone go ba thusa kgotsa etsiwe ditleliniki gaufi thata le mo bagolo ba dulang teng.

Mo ke dulang teng go sekgalanyana se se seng kalo, ke nagana gore bagodi kgotsa le baagi ba naga ya rona ba ka fiwa di allowance tse e leng gore di tlile go thusa ga go na le mathata a go ya bookelong.

Go botlhokwa thata ka gore go na le batho ba e leng gore ba lwala mme ga ba kgone le go tsamaya go ka fitlhelela di-clinic go botlhokwa gore baoki ba fitlhele ko teng ko mekhukhung le ko batho ba ba humanegileng gore ba ba thuse le bone ba fitlhelele pholo.

Kwa tleliniking o ka bona kalafi ya sukiri, mogotlhwane, diso fa o tswile dithuso le malwetse a mantsi go tshwana le bo high blood.

Ke nagana gore puso e nagana gore kwa metseng batho ga ba ba ntsi tota gonne go na le ditleliniki di le dinnye and-e bangwe ga ba kgone go namela le go ya ko go tsone go ka bona thuso.

Balwetse ba amega tota ga go se na melemo kwa ditliliniking bangwe ba humanegile ba matsogo a makhutshwane ba feleletsa ba loba matshelo a bone ka gonne ga ba kry-a melemo, go botlhokwa thata go kry-a melemo kwa ditliliniking gore re kgona go fedisa malwetse.

Batho ba le bantsi ba boifa go ya kwa tleliniking fa ba lwala thata gonne kwa tleliniking go mela e meleele, o feleletsa o lapile gore o ka fa tsa o bone thuso, ke matsapa a le mantsi a batho ba fitlhelang ga ba ya ditleliniking ba nyema mooko gonne ba feleletsa ba boa ba sa kry-a thuso.

Fa molwetsi a gorogile phakela o kgona go fitlhela thuso e e maleba e be a tswa ka nako gonne ga o ka se phakele ko ditleliniking o tlile go fitlhela mela e meleele e be o boa o sa kry-a thuso.

Gone jaanong ditleliniki di thusa baimana twenty four hours ka letsatsi ke thuso e e siameng eo gonne tsatsi le letsatsi baimana ba belega le gore o se ke wa feleletsa o ya kgakala ga o batla thuso e nthusitse thata mo nakong tse di fetileng gore o kgona go belega ka nako.

Go botlhokwa gore re ka itlhokomela mebele ya rona re a ja sentle dijo tse di phepa, ra tsaya melemo ya rona ka nako sentle go thibela dikotsi tse dingwe le go tokafatsa malwetse ano.

Ke ge puso ya rulaganyetsa dikoloi tsa balwetsi gore di fitlhe ka nako ga motho a gateletswe ke bolwetsi ke ka tsela eo re ka thusang ka yone.

E tshwanetse go tshwana gonne balwetse ba lwala bolwetsi bo bo tshwanang ebile ba kwa magaeng ga ba na le tšhelete ya gore ba ka fitlhelela ditleliniki, puso e tshwanetse go dira gore e dira tshwanetse tse di tshwanelang gonne batho ba bangwe ba loba maphelo a bone gonne ga ba kgone go kry-a melemo.

Ga puso e ka neela ditleliniki madi gore ba tsamaise baoki ba bangwe mo ntlo le ntlo kgotsa mo metseng go tlhatlhoba malwetse a a farologaneng go ka nna botoka go ka nna le diphetogo.